Engakufunda ukuthi uma sibambisene as umphakathi ufunda izinto ezintsha kakhulu futhi niyafundisana as umphakathi nangokupheka, ngoba omunye umuntu uzokuzela ngendlela yokuyenza ikhabishi ongayi-enjoy-a ukudla ikhabishi lakhe. Ende futhi kuletha injabulo ngoba siyahlangana sibe baningi wonke umuntu eze ngento yakhe, okunye ugcine ufunda ungazi ukuthi abantu abakanje bale race ekanje, kanti bayayidla nabo into ekanje ugcine ufunda kabanzi ngokunye ukudla okade ungakwazi.

Kulawo masiko bakufundisa ukuphatha umuntu wesifazane ukuthi umuphatha kanjani nawe uzokhona ukufundisa abantwana abakho, bakufundise ukuphatha umuzi ukuthi umuzi as uyindoda uwunakekela kanjani ende lokho kubaluleke kakhulu. Ngoba uma ukhona ukunakekela umuzi wakho kusho ukuthi nezingane zakho zizokhona ukwanekela umuzi, neminye nezingane zazo zizokhona ukwanekela umuzi.

Ubuntu ngingamutshela ngo-Desmond Tutu ngale filosofi ethi, umuntu ngumuntu ngabantu noma le ethi, it take a village to raise a child. So, umuntu kumele abheke izenzo zakhe azenzayo ukuthi zimlimaza kanjani omunye umuntu oseceleni kwakhe, ubuntu into okumele wonke umuntu abe nakho. So, kubaluleke kakhulu ukuthi izandla zigezane nokuthi umuntu ngumuntu ngumuntu ngabantu.

Ukubiza izintombi nto zibe khona, zidanse, zigide, kuphekwe kube mnandi, amasiko okumele bawalandele ukuthi awulali nomfana usemncane. Ukugcoka kentombazane kubalulekile uma uphuma emphakathini uzibheke ukuthi ugcoke kanjani.

Akuhle kakhulu ukuthi kuhlanganise izinto zesimanje emingcwabeni mina ngisafuna le ndaba, ngi-prefer-a le ndaba yakudala yasemandulo ukuthi umuntu engcwatshe ngengoma yesonto. Umuntu isidumbi siyanakekelwa, isidumbu siyahlonishwa le ndaba esimanje ukuthi abantu bajayiva emingcwabeni, baphuza emingcwabeni angihambiselani nayo, ayilungile ngeze. So, indaba yakudala imingcwabo iyona elungile ukuthi kube khona icawe isonto, nomfundisi yonke into ihambe ngendlela zasemandulo esibhilivela kuzo singalilahli amasiko wethu okuhlonipha isidumbu.

Angeke kube lula kakhulu ngoba obaba bethu bazi izindlela zakudala kanye nabomkhulu bethu bazi izindlela zakudala, uma sifika ngendlela entsha angikholwa ukuthi bangayamukelwa ende nami futhi angiyamukeli. Ngiyakholwa ukuthi ezintweni ezesintu asingafaki izinto zamanje, sichubeke ngendlela abomkhulu bethu nabokhokho bethu ngendlela mebeyenza ngayo.

Ngingamsekela ngokuthi eziphathe kahle, ezihloniphe njengokwentombazane, engavumeli ukudlalwa ngabafana, zonke yonke into ayenzayo acabange acabangise okomama, acabangise okwentombazane esekhulile, angathathi ama-decision ngolaka.

Imiphumelo yalezi mfundo ibaluleke kakhulu ngoba ifundisa umfana ukuthi abe indoda, ifundisa umfana ukuthi indoda inakekela kanjani umuzi wayo, ukuthi indoda iwuphatha kanjani umndeni wayo, ukuthi indoda kumele kube iwona umondli wekhaya. Ifundisa okuningi nje plus ngokuziphatha noma unamanye amadoda.